Ho ya ka dikeletso tsa ka, ke hore ka marangrang o ka kgona ho etsa tseo tsena tsa temo le tsa kapa tsona tsa bolemi o dutse hae. Mme wa boloka tjhelete, ka hore o ka se wa wa palama dipalangwang wa ya university kapa college-ng. Mme o ka ba le monyetla wa hore o kgone le ho shebella di-video kapa dikgatiso tse jwalo tse etsahalang tsa bolemi.

O lokela ho sheba mobu oo e leng hore cotton e ya o rata. O lokela le hore o shebe sehla seo cotton e atang ka sona hore o tle be morui wa yona cotton. Hape o lokela hore o be ne le di-hectar-a tse ka bang ngata haholo. Hore o be ne le cotton e ngata, le mo re e tla tswa e le jwang mobung.

Ke ile ka makatsa ke hore, di-cabbage, le ditamati, se di nka nako e nyenyane hore di atlehe. Seo se ile sa etsa hore ke ipotse potso hore ba kgona jwang hore ditamati le cabbage di atlehe ka pele ho ka pele pele ebile ebile di be di ye dishopong.

Ke bona ho le bohlokwa hore ke kene ke kenye dijalo tsa ka insurance-ng hobane di ka bolawa ke dikgohola, dipula le mohatsela. Seo se ka ba bohlokwa haholo hobane insurance e ka mfa dipeo. Ntho tse jwalo ka manyolo, sebaka se leng hore se be setle hore dijalo tsa ka di ka hlaha. Mme ka boela ka qala fatshe ka jala, ka thola di dimela le dijalo tse nepahetseng. Tse leng hore ke ka di nka ka la hosane ka di isa kwana dishopong. Ke a leboha.

Ho ya ka nna ke le morui, ke le wa di temo. Ke ka rata hore nanana rona batho ba jwalo ka bo rapolasi. Re ka fumantshwa meriana ya mahala le dintho tse fedisang dikokonyana dijalong. Mme mmuso o ka ntsha tjheletenyana moo wa re thusa thusa. Re ka leboha haholo e ka ba monyetla o moholo ho rona batho ba jwalo. Le ba dipolasi tse nyenyana tse tlang tseno di ntse di hola.

Re ka boloka dijo jwalo ka tsela ya ho re naneng, ha re jetse diperekisi. Re ka di nka ra di ebola bo diapolokosi, ra di nka ra di pheha. Ra di kenya botlolong le tse nang le metsi a tsona. Mme ra di kwahela, ra di beha thoko hore nakong e tlang re tle re tsebe ho di ja.

Tjhe, ha se monahano o motle wa hore ke jale moba polasing. Ho hobane maemo a lehodimo a mona Northern Cape ha a tshwane le maemo a boemo ba lehodimo ba Natal. Natal ho wa tjhesa, moba o kgona hore o atlehe ka pele ebile o be motle. Mona Northern Cape ha ke nahane hore o tla atleha hobane ho a bata. Ho bata haholo, so le mobu wa mo ha o tshwane le mobu wa Natal. Ha o se monahano o motle wa hore ke ka kgona hore ke jale moba.

Hore ke dule ke na le metsi a bolokehileng. Nka batla motjhini e hulang metsi dinokaneng. Mme ka fihla ka boloka ka hara ditanka tsena tse kgolo tsa metsi. Hore ke dule ke dula ke na le metsi polasing. Ho ba komello e tla be e jele sitsi.

Ho na le dijalo tse sa rateng ebile tse sa nkeng metsi a mangata haholo. Dijalo tse kang bo ditapole. Ditapole ha di batle metsi a mangata haholo. Dijalo tse kang bo mokopu, moroho wa mokopu. Ha di batle metsi a mangata haholo, di a hlaha ebilane tsona di nka nako e telele ntse di di teng fatshe, di sa hloke metsi. Dijalo tse ka reng bo moroho jwalo jwalo, ha di batle metsi a mangatangata. Eya.

Solar farms di hlahisa motlakase ka letsatsi. E le hore ha ho hlokahale ho lefa ditjeho tse phahameng tsa motlakase wa setso. Solar farms ha e ntsha ha e ntshe musi kapa ditshila tse senyang se sepakapaka. Ka hoo, e thusa ho lwantsha phetoho ya maemo a lehodimo. Solar farms tse kgolo di ka hlahisa motlakase o lekaneng ho fepa metsana, dibaka tsa kgwebo kapa diprojeke tse kgolo hona mono ho bo rapolasi. Ho hlokomela solar farms ho ka tlisa menyetla le mesebetsi ho batho ba lehae.

Temo ke karolo ya bohlokwa moruong wa naha. Empa e ntse e tobana le bothata ba ho hloka tjhelete. Ho fumantshwa tjhelete, mohato wa pele ke ho etsa moralo wa kgwebo e hlakileng o bontshang hore projeke ya temo e tla sebetsa. Ka mora moo o ka ya dibankeng kapa makaleng a kang Department of Agriculture, ho etsa kopo ya tshehetso kapa dithuso. Mekgatlo e kang NYID le SEFA, le tsona di fana ka tjhelete ho batjha ba qalang kgwebo. Ke ithutile ka makala o ka di-workshop tsa kgwebo le ka ho etela website ya Limpopo Department of Agriculture. Moo ba fanang ka diforomo tsa dithuso. Hape ho wa thusa ho ba le operative hobane ho nolofaletsa ho fumana dithuso ka bo ngata.

Mathata a maholo ka diprojeke tsa phetolo ya naha. Ke hore batho ba bangata ba fuwa naha empa ha ba fuwe ditokomane kapa dithuso tse ba thusang ho e laola. Ka mohlala, ha ba fuwe ditokomane tsa molao tse bontshang hore naha ke a bona ka molao. Ke ka hoo ba sa kgoneng ho etsa ditokelo tse kang ho lema, ho haha kapa ho kopa dithuso. Ho feta moo, ha ho na thupello kapa tshehetso e lekaneng bakeng sa ho tseba ho sebedisa naha hantle. Ke nahana hore mmuso o lokela ho sebetsa haufi le batho ba o ho ba ruta ditokelo tsa bona. Ho ba thusa ka dipampiri tsohle tse hlokahalang. Le ho etsa hore diofising tsa mmuso di fumanehe le ho araba dipotso.

Ha ke nahana ka taba ya hore mmuso o batla ho kgutlisa naha e neng e nkilwe. Ke bona e le mohato o lokileng hobane batho ba ba ngata ba neng ba amowi naha ya bona ka tsela e sa lokang nakong e fitileng. Ho fa batho ba nkileng naha tjhelete ho ka thusa hore phethoho ena e tswe ka kgutso. Ntle le ho be le kgang kapo phefo. Empa ho bohlokwa hore naha e kgutliswang e se ke sa sa la e sebediswe. Mmuso o lokela ho thusa ka dithuso le thupello ho etsa bo nnete ba hore naha e ba molemo ho bao e kgutlisetsa ho bona.

Lefatshe le ka buseletswang ke leo ho ka bontshang ka bopaki hore le ne e le la lelapa kapa setjhaba pele ho nkuwa ka tsela e sa lokang. Mmuso o nahanela hore na ke mang ya ka kgutlisa, ya ka kgutliswa. Le hore na lefatshe leo le ntse le le teng kapa le lokela ho buseletswa ka tefo ya tjhelete.

Ntate, ntate Bashanki. O amohetswe. Polasi ya hao ke e nngwe e kgethilweng hore o na le ena e tla tla e fuwa matlolo. Mme re ne re kopa hore o itlalehe monanang kantorong ya rona ya mmuso. Moo re tlang ho le thusa ka tsa hao le borapolasi ba bang. Re a leboha.